Ukuphatha ipremu xa uhamba nomntwana wakho nangona usebenzisa itekisi kunazo ezi ngenelo zilandelayo. Ipremu inika umntwana indawo etofotofo yokuhlala okanye ukulala, ingakumbi xa iluhambo olude. Ukuthwala umntwana ngeengalo ixesha elide kuyadinisa, iprem iyanciphisa loomxhwaleko. Uninzi lweepremu luneendawo zokugcina izinto ezibalulekileyo zomntwana ezifana namatywina, iibhotile namacephe akhe.

Kukhuselekile ngokumodareyitha ukuba umntu ohamba uhambo olude athathe ikhefu kwindawo yokhwetha amafutha emotweni, kodwa kufuneka athathe amanyathelo okhuseleko ngenxa yokonyuka kweziganeko zobugebenga kwezinye iindawo. Nazi iingcebiso zokhuseleko, khetha izitishi ezinkulu nezaziwayo njengezikhululo zepetroli ezinkulu ezifana noSasol, Shell noBP. Hlala uqaphele, musa ukuthemba wonke umntu, kuphephe ukuba sebumnyameni, zama ukuma emini okanye kwindawo ezilawula kakuhle ngekhamera zokhuseleko.

Xa ndibona iilori ezithutha imithwalo enzima endleleni ndiyazibuza ukuba ziphethe ntoni kwaye zihambela phi. Kuxhomekeke kuhlobo leleyibhile okanye indlela ezakhiwe ngayo. Ukuba ndibona ilori eneetanki ezinkulu ndicinga ukuba iphethe amafutha, amanzi okanye ezinye izinto ezibuthathaka ezifuna ukugcinwa ngemeko ethile. Ukuba ilori ihamba kwindlela ezinkulu ezisuka kwizibuko elikhulu njengeDurban ndiye ndicinge ukuba ithwele iimpahla ezithengiswayo kwamanye amazwe okanye eziziswa kwezinye iindawo zaseMzantsi Afrika.

Ukuba ummelwane wam omtsha ufuna ukusebenzisa ibhasi xa esiya edolophini phakathi evekini ndingamnika ezi ngcebiso zilandelayo ukuze kube lula kwaye akwazi ukuhamba ngaphandle kweengxaki. Funeka aqale afumane ulwazi malunga neendlela zebhasi ezidlula kufutshane nendawo ahlala kuyo kwaye ezihamba zisiya edolophini. Funeka ajonge ukuba ibhasi ihamba rhoqo kangakanani, ingakumbi phakathi evekini. Ndingamcebisa ukuba azame ukuhamba kwangethuba kwiintsuku zokuqala ukuze aqhelane namaxesha ebhasi.

Imibutho yetekisi idlala indima ebalulekileyo ekufikeleleni kwezithuthi zikawonkewonke ngakumbi kwiindawo ezingenazo ezinye iindlela ezifanelekileyo zokuhamba. Kwiindawo ezinintsi eMzantsi Afrika, ngakumbi kwiilokishi nakwiidolophu ezincinci iitekisi zizithuthi ezisebenzayo nezifanelekileyo kubantu abaninzi. Oku kwenza ubomi bube lula kubantu abadinga ukufikelela emisebenzini, ezikolweni nakwezinye iindawo ezibalulekileyo.

Ukuba ufumanisa sele usebhasini ukuba indlela itshintshile kwaye ayisayi kufika kwindawo oya kuyo kukho amanyathelo ahlukeneyo onokuwathatha ukuze ufike apho uya khona ngaphandle kokubhadiselwa okanye ukuchitha ixesha elininzi endleleni. Ukuba kunokwenzeka buza umqhubi webhasi ukuba ibhasi iya kuhambo luphi na nokuba ikhona indlela onokuthi uyithathe ukuze ufike kwindawo oya kuyo.

Kwakukho ixesha ndikhwele itekisi kwaye sasingaphakathi kwisithuthi esixakekileyo esiphuma edolophini. Umqhubi wazama ukugibela kwicala elingekho semthethweni ukuze agqithe ezinye iimoto, ngelo xesha omnye umqhubi wemoto yabucala wakhawuleza waphuma kwi-window wakhwaza ethetha ukuba umqhubi wetekisi ubeka abanye abantu engozini. Umqhubi weteksi naye akazange athule, wasuka wakhwaza esithi, ndiyaphangela ukuba uyahamba hamba. Umoya waqala wafudumala kakhulu.